Kulapho-ke kungazuza yonke le nto le eyenzakalayo esikhathini sanamuhla, ukuthi uma ukhokhela le y'bhedlela lezi each and every month, ukuthi uma bakudonsele imali okulapho khona bekumele besheshe wena. Labo bona abangakhokhi bona beza kamuva. Kulapho khona kumele omunye omunye nomunye siyafana, ukuthi wena unemali engakanani wena wondleke kangakanani sonke siyafana. Asinikezwe yonke into ngokufana ukuze sikhone ukuhloniphana nakusasa singasho ukuthi loyana unje nje ngoba unemali.

Kuphumulele kakhulu ekulapheni le sifo esingu-COVID-19. Ngokushisa ngamakhambi ekwelapheni izifo zokuphefumula, kulapho khona kusize kakhulu abantu abaningi nemindeni eminingi ngoba leyo nzunzu yasiza imindeni eminingi ukuze ingangenwa yile-COVID-19.

Izikolo zingayikhuthaza izingane kakhulu ukuze zidle imifino ngoba yizo izinto ezomzimba ezenza ukuthi ube nelanga elide, ukhone ukufunda, ukhone ukumamela, ukhone ukuzwa. Ngaphandle kwemifino, kulapho khona uzothola umfundi azenzela izinto zakhe eziphume endleleni. Akamameli, akezwa, ngoba ukudla nini nini ufika esikolweni sekayalala. Kulapho khona ngingakukhuthalela ukuthi wonke umfundi akedla imfunu ukuze esikolweni kuzoba, bazofana bonke abafundi, kungabi nomfundi ongathi uphuma endleleni.

Kwakuyihlobo lokulimala ngoba omunye wey'fundi ungumntanakithi. Kusho ukuthi umntanakithi esikolweni wayengasaphiliseki kahle. Sengimubona ahlala athulile angakhulumi endlini makafika ukuthi kahle kahle esikoleni uyahlukumezwa ezinye iy'ngane. Uma bangadli ilantshi yakhe, imali yakhe yokukhera bayithatha yonke. Kulapho khona ngamuhlalisa phansi umfundi ngakhuluma naye, ngamubuza, yini inkinga, ukuze sibe nesisombululo ngoba ngiyakubona awusafani nale mihla le esengikujwayele ngayo. Kulapho khona ngelinye ilanga, ngamulandela esikolweni ngamubona, ngakhuluma nabo thisha bayiceda yonke nya yaphela yonke le nto le.

Ekushayisaneni kwey'moto, yisigameko esikhulu kakhulu, kakhulukazi uma kunengane phezulu lokho. Kulapho khona kumele uziphendule umzali, utshele ingane ukuze ingaze ithuke, ashaywe uvalo, agcina eshona. Kulapho khona umukhumbuze esinye iy'gameko esinye isigameko nje ukumucocela esinye isigaba, ukumucocela enye indaba nje. Engayenza ukuthi umqondo wakho uphume kuleyo ndaba, angacabangi leyo nto ukuthi yayenzakhala, ukuze azoba raydi, ukuze kufike laba bantu ukuthi bakufundele lokho bakhone ukumsiza ingane ibe raydi. Nabazali bakhone ukwehlisa umoya bangathuki kakhulu, ngoba yibona abazoyenza ingane ukuthi nayo ithuke kakhulu ngoba iyabona ukuthi abazali bathukile izogcina seyishona.

Kakhulukazi okubalulekile ukuze ingane encane ikhule kahle, ihlonipha, ikhuthele, isebenza. Imifino yinto ebalulekile ezinganeni, ikakhulukazi ezisakhula, ezisangena isikole, imifino yinto ebalulekile, ngoba izobanika amandla ukuze bafokhase, bakhone ukulalela, bayenze lokhu ekumele bakwenze.

Kulapho khona isikolo singakhuthaza umfundi kakhulukazi ngoba isikolo sibalulekile kakhulu esikhathini samanje uma ngathi uyathula uyabheka. Ngaphandle kwesikolo, ayikho into ozoyenza, ayizukho umsebenzi ozowuthola. Into nje ozogcina uyenza, gcina sowuntshontsha, uma ungatshontshi uyalimala, uma ungalimali uyashona. Yilokho cha nje emhlabeni. So, kulula ukuthi umamele, ungene isikole isikhathi sisakuvumela, ngoba sadlula, akusekho ukubuyela emuva.

Kubalulekile ukuthi uma umuntu onesigameko esifana nalesi, esifana ne-HIV, kubalulekile ukuthi usheshe usihlangabeze ukuze ungasheshi uhlangabeze nezinto ezingayenzeka ungatholi usizo kusanesikhathi. Kulapho khona uzonikeza abantu ohlala nabo iy'nkinga ngoba bakutshela kusanesikhathi ukudthi, hamba uthole usizo ukuze nathi singatholakali nenkinga uma sesihlezi nawe, ngakusasa kusanesikhathi.

Ayikho into enzima njengokuphuma etshwaleni noma izinto ezenzakalayo esikhathini samanje. Kakhulukazi thina intsha yamanje eyi, sithathe kakhulu kule zinto ezokuthi mayizenzakala esikhathini samanje, kodwa ikhona nje izinto ezingazenza ukuthi nathi siphume lapho. Ayikho into ezokwenza ukuthi ungene futhi engakwenza ukuthi ungaphumi. Yonke into inesisombululo sayo.

Wonke umuntu eNingizimu Afrika ubalulekile ukuthi asazi i-status sakhe. Ngisho nanoma uzizwa uphilile, ngoba angeke ukwazi ngakusasa ukuthi ubani una ini kanjani, ngoba akekho umuntu omsulwa emhlabeni. Akekho umuntu omsulwa emhlabeni so, kubalulekile uma uwumuntu kumele usazi i-status-i sakho nanoma uzizwa ubalulekile. Ngisho uzizwa uphilile nje, kodwa kumele usazi.

Ngingawukhuthaza ngezinto ezinhle kakhulu, kakhulukazi ukuyeka izidakamizwa, notshalwa yizo izinto ezimosha umphakathi. Kakhulukazi laba abancane abasakhula abasangena iy'kole yibo kakhulukazi abakhona ukungena kulezi gameko ezenzakalayo esikhathini samanje. Kulapho sewuthole umntwana sekabhema noma sekatshontsha noma sekadakwa, sekaphuza utshwala esesemncane. Ukugwema lezo zinto, kwamele nje uma ingane icala yenza lezo zinto ezinjalo, icala ikhuzwe iyazi ukuthi ikuphi oku-wrong-o ukuphi oku-right, ukuze nakusasa azi.

Ukuvikela kanye nokwelashwa kwe-HIV. Ziningi izinto ongazivikela ngazo ukuthola i-HIV. Kungaba ukuhlangana kwabantu noma ukukhuluma kwabantu, noma ukubambana kwabantu, noma uma umuntu alimele ufuna ukubamba igazi lakhe kulapho khona ungathola lezo zinto zokuthi uthole i-HIV and AIDS, noma amanye amadizizisi. Kubalulekile uma uzobamba umuntu wenze make sure ukuthi esandleni kungconanyana, ufakenyana into evikela isandla ukuze igazi lingathinti elakhe igazi, ukuze nawe ukhone ukuthola lesi sifo somdlavuza.

Ukushayiseneni kwezimoto kuwumthelela omkhulu kakhulu ngoba angeke wazi ukuthi ubani ongasavayva lapho noma ubani ongabuya ephilile. So, leso sigameko sikhulu kakhulu uma sivelile kwamele kusheshe kugijimele kuso ukhone ukubona ukuthi ubani o-right, ubani ongekho right ukuze ongekho right, athole usizo ngokushesha ukuze naye akhone ukuphila.